Khombo i ku va ni nga ha koti ku hakela mali vamachonisa vo tala va na tindlela ta vona ta ku ku twisa ku vava loko u nga hakeli mali ya vona.

Hi n'wi vutisile leswaku i akhawunti ya njhani leyi ni faneleke ni yi pfula hi ku ni nga tirhi a ni komba a ku u ni fanekele ku pfula akhawunti ya swichudeni.

Ku xaviselana ka forex i ku va u xava mali yo chipa u yi xavisa hi ku durha leswaku wena emahetelelweni u ta kuma profit.

Ku lomba ka mina mali hi ku ni ntokoto lowunene hi tlhele yi kuma ndlela yo kota ku va mi hakela leyi nga ka hina hi ri vambirhi.

Mavonelo ya mina ntswalo lowu nga cinciki hileswaku kumbe u yi teka nkarhi u nga hakeli xikweleti a wu cinci va nga u cincaka i ku va xikweleti u nga hakeli naxona xi ya xi tlakuka.

Wu nga endla ni nga ti twi kahle hikuva ni ta va ni lahlekeriwe hi mali yo tala swinene ku lahlekeriwa hi mali yo tala swinene swi tisa matitwelo yanga swa onha na rihanyo ra mina ra miehleketo.

Ndlela leyinene yo aka rifuwo ra nkarhi wo leha i ku tirhisa vuvekisi i ku rhanga munhu a leswaku mintswalo ya kona yi yi kahle na ku pfumela swaku a nga ta endla vuvekisi eka .

Mbuyelo u nga hakeli swikweleti leswi humaka ka bangi ni ku nkarhi lowu taka loko u lava swin'wananyana va nge ku nyiki nakona loko u lava ku xava swin'wana hi xikweleti a wu nge he pfumeleleki.

Swikweleti swa swichudeni laha Afrika-Dzonga swi tlula loko u sungula ku tirha hi u sungula ku hakela mali leyi a wu yi lombile ku va u ya xikolweni.

Leswaku lero vuyerisaka ngopfu hileswaku ndhawu leyi onge xana u hayarisa mabindzu mabindzu ya ha tlanga ku tlula vanhu.

Ni ta n'wi hlamusela naswona khampani ya inshurense leyiwani kokwana a nga ha fanelanga ku a va vekiweke ka yona hikuva malembe ya yena se ma u fanele a sefiwa tin'wana tikhampani ta pfuneta u susa mayelana ka khampanini yin'wanyana swi nga se cinca ngopfu swilo hinkwaswo na leswi u faneleke u sw ikuma loko u tshuka u hundze emisaveni.

Ti-plan letinene ta swa vutshunguri leti ti nga kahle leti ti kongomisiwa eka matirhiselo ya vutshunguri ya siku na siku hikuva wena u nga xibedhlele kumbe munhu wa le mutini ka n'wina u nga hleketi ngopfu hikuva u ta kuma ku pfuneka kwihi.

I na vuvekisi bya malembe tolovelekeke leswaku entirhweni va teka mali leyi va ku holelaku leswaku loko se ku fika nkarhi wa wena wo u ta wisa ni ta kuma mali ya wena kahle yin'wanyana leyo teka mali u veka eka tikhampani tin'wanyana hi yona yi nga u nga yi kumi mali ya wena.

Liya ti-cellphone yi vuyerisa vanhu va le makaya hi ndlela ya kahle swinene ngopfungopfu lava va pfumelaka ti-bank account hikuva va kota ku ya humesa mali u nga ri na khadi.

Kambe leswinene hi swona hileswaku munhu u ta kota ku va a hlayisa mali yo tala swinene.

Ndzindzakhombo evuton'wini ku ri na rifu emutini hileswaku va muti va kota ku kuma ndhawu leyi nga ta va khoma ku endla hinkwaso.

Loko vatswari va nga koteki ku teka kumbe ku lomba mali ya ku yisa n'wana exikolweni a va nge yi kumi.

Swivangelo swa vanhu va lomba mali ya bank swin'wana swa swona i ku va va lava ku lunghisa mimiti ku yisa vana xikolweni la ku lava ku sungula mabindzu.

Makhombo lama tolovelekeke lama fambisanaka na ku vekisa eka ndhawu yo hirisa i ku va vanhu lava tshamaka kona va nga hlayisi ndhawu.

Inshurense ya vutomi ku mali leyi kumekaka loko munhu a hundze emisaveni leswaku hi ta sala yi hlayisa varhandziwa va yena.

A ni titwi kahle mutswari wun'wana na wun'wana loyi a lavaka ku yisa n'wana wa yena exikolweni loko a nga ri na mali swa vava swinene.

Khombo ra ku va munhu a yimela mpfuno eka lava ku lahla murhandziwa wa yena hileswaku swi nga endleka va vakise mali yo tala kumbe loko swi pfuna loko u nga ri na mali mali liya yitsongo ya pfuna.

Ni nga n'wi tsundzuxa leswaku a ya pfula akhawunti ya yena eka bangi leyi yi nga ri ku na mintsengo ya le henhla leswaku u ta hlayisekela hi mali.

Ina, mali loko ni nga ri na mali xikwolweni ni nga teka xikweleti leswaku yi ta ni pfuna ku va a humelerisa milorho ya yena hikuva xikweleti hi ta xi hakela.

Xifunengeto xa xa xa ndzindzakhombo wa movha wa nkarhi wa khombo swi tirha hi ndlela leyi va pfuneta hi swa timali eka nkarhi wa ku fika ehansi ka lembe.

Xivangelo xa kona ku nga va ku ri ku ni sende mali to tala onge ni tirhise akhawunti ya mina ko tala manjhe swi kanganyisa akhawunti ya mina na ku va ni senda mali hi foni.

Swivilelo leswi ni nga swi katsaka vadyuhari xo sungula xa kona na lexi xa nkoka i ku va ku ri vadyuhari a va swi koti ku tirhisa tifoni nakona onge vo tala va tshame na vatukulu lavatsongo vatukulu lavatsongo na vona va nga swi koteki ku tirhisa tifoni vanhu lavakulu va ya tshama emadorobeni .

Loko yi va yi tirhisiwile eka swilahlo ivi yi sala yi nga ha tirhisiwa ku va yi sala yi kota ku hlayisa vana kumbe varhandziwa va mufi.

Ku kurisa bindzu munhu u fane a ri navetisa eka xiyanimoya eka mavonakule eka phephahungu kumbe hi ku byela vanhu hi nomu.

I ku va na tiko ri na foreign exchange ya rona leswi vulaka leswaku loko u xava xilo eka tiko rin'wana ku va xi suka eka tiko leri xi ta ka wena u fanekele u hakela mali yin'wani ya xipano.

Munhu loyi a nga tirhiku kumbe loyi a pfumalaka ntirho a nga koti ku kuma ku lombiwa mali hi bangi hikuva bangi yi lomba vanhu lava va tirhaka ntsena loko u nga tirhi u nga lombiwa mali.

Ku joyina mitlawa yo hlayisa mali swin'we na vanhu lava mi nga tshembani a swi kahle hikuva van'wani va hetelela va yiva mali va nyamalala na yona.

Khampani ya swa vutshunguri leyi ndzi tirhisaka yona i Gem hikuva ni mutirhelamfumo.

Mina ndzi tirhisa akhawunti ya African bank naswona ti-deposit a ti teki siku ti nga nghenangi eka akhawunti ya mina.

Ndzi nga ri tirhisa khadi ra mina ra debit ku xava swilo eka inthanete hikuva masiku lama swilo swo tala swi ya xaviwa ka inthanete nakona makhadi yo tala ya swi kota ku endla tano.

Nu nga lava hi tirhisa bangi ya African bank hikuva ti-charges ta yona a ti talanga kumbe mintswalo ya yona a yi leyo durha swinene.

Ku hlayisa mali hi ku hlangana na ku hlayisa munhu na ku hlayisa mali munhu a ri yexe swi hambane hileswaku loko u hlayisa u ri wexe swi olovile ku ri u nga humesa mali liya u ti dyela yona.

Ndzi nga rhanga ni lavisisa leswaku vanhu lava va nga yi rhangela e vanhu va njhani nakona va tshama kwini nakona va tirha kwini ndzi nga se za ni joyina ntlawa wolowo.

Ku rhandza ku lomba mali i vuvabyi ndza pfumela hikuva loko u lomba minkarhi yin'wani u fanekele ku lomba yin'wana ku va u hakela leyi u nga lomba.

A ndzi nge titwi kahle ku va hundzeriwe mali hi munhu un'wanyana kumbe hi yiveriwa mali hi wun'wana wa vanhu lava hi hlayisaka swin'we a swi kahle swinene.

Ndzindzakhombo wa vutomi na ndzindzakhombo wa xilahlo swi hambane leswaku ndzindzakhombo wa vutomi hi laha u kumaka mali leyi nga ta nyikiwa vana ku kumbe nsati kumbe ndyangu wa wena ndzindzakhombo wa xilahlo va ku nyika mali ntsena yo kota ku endla leswaku munhu loyi a loveke a lahliwa.

Loko ni ri ndzi rivele nambara ya xikhomi xa bangi ya mina ndlela leyi ni nga yi tirhisaka ku endla yin'wana yintshwa kumbe ku ya kuma liya ni yi tirhisa i ku va ni ya ebank va ya ni pfuna hi yona.

Ku vekisa mali ya nkarhi wo leha u nga se huma peceni swi languteriwile kumbe swi na nkoka swinene hikuva loko u huma penceni hikuva mali ya wena yi hlayile swinene.

Ndzi tiva leswaku va ta ku blacklist-a kumbe va ta ku banner leswaku u nga ha koti ku endla nchumu xo lava ku tirhisa mali kumbe ku lomba nchumu or ku xava xilo hi xikweleti.

Swi kahle loko wena n'winyi wa xilahlo xelexo ku ri wena mutswari or murhandziwa wa munhu un'wanyana hikuva loko se u lovile mali leyi va nga ta sala va yi kuma vana va wena kumbe nsati wa wena yi va yi hlayile swinene.

Mina ni vona hi nga ri ti-stokvel ku va ti tshembana exikarhi ka swirho na na vaaki va fanele ku tiveka eka bangi leyi va hlayisaka ka yona mali.

Swi nga vuyerisa hi nga hi ndlela ya kahle swinene hikuva mali loko u yi hlayisa u yi hlayisela swona sweswo mindzindzakhombo yo tala.

Ku va ndzi hunguta ntsengo lowu bangi ya mina yi ni hakelisa ku vona ku va mi veka mali i ku va ni nga humesi mali yo tala kumbe ndzi nga ha teki mali ko tala en'hwetini.

Ku nyika papila ra laha u tshamaka kona swi na nkoka swinene leswaku loko u ta va u lovile kumbe loko u ta va ku humelela xin'wana va bangi va swi tiva leswaku customer ya vona yi tshama kwihi.

Ti hlayile tindlela to hlayisa mali kumbe ku lawula mali leyi nga huma ya wena ya penceni yin'wani ya tona i ku va munhu a va na tiakhawunti to hlaya.

Loko ni yi tirha bangi munhu a ta na mali a lavaka ku yi hlayisa na n'wi hlayisela ni tlhela ni n'wi byela ku va u veke mali hi laha bangi mali leyi u nga ta yi kuma hi n'hweti kumbe hi lembe i mali ya muxaka lowu.